Idatha libiza imali ephezulu khulu enarheni yeSewula Afrika, iindleko zedatha zithathwa njengeziphezulu khulu nazilinganiswa namanye amazwe amanengi, khulu khulu nge-inthanethi yeselula.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana libavumela bona bakhulumisane, bafunde, basebenze begodu bafinyelele ilwazi lula, ngedatha abantu bangathhumela imilayezo, baphequlule i-inthanethi, babukele iindaba, bafikelele ifundo ye-inthanethi begodu benze ibhizinisi nge-inthanethi. Idatha godu inikela amathuba womsebenzi, ukuthuthukiswa kwamakghono wetheknoloji, nokufikelela ilwazi eziqakathekileko ngezamaphilo, iindaba, nepilo yangelanga.

Ukubukela amavidiyo kusebenzisa idatha enengi ukudlula ukuthumela imilayezo lokhu kungenca yokuthi, amavidiyo afaka hlangana ukurhatjha okunengi okumumethwe ngokubonwako nokuzwakalako, ukutlhoga idatha enengi kulayitjha nokutjengisa ukudlula imilayezo elula. Ukuthumela imilayezo kuvamise ukudlulisa inani elincani lomtlolo nofana iinthombe, ukudla idatha encani khulu nokuqathaniswako.

Umuntu angabulunga idatha ukuze lingapheli msinyana ngokuthi asebenzise amaqhinga amanengi, bangasebenzisa i-Wi-Fi nanyana kunini lokha nakukghonakalako esikhundleni sedatha yeselula, khulukhulu emisebenzini efana nokusakaza amavidiyo nofana uku-download ama-file amakhulu. Angavala ama-app wangemuva kanye nokubuyekezwa okuzenzakalelako okuvame ukudla idatha ngaphandle kokuthi umsebenzise atjheje.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha angeze akghone ukusebenzisa i-inthanethi yeselula bekube kulapho athola khona namtjhana athenga elinye idatha, lokhu kutjho bona angeze akwazi ukuthumela nofana ukwamukela imilayezo ye-inthanethi ukubukela amavidiyo, ukungena eenkundleni zokuthintana nofana ukusebenzisa ama-app adinga i-inthanethi.

Abantu bathenga idatha ngeendlela ezinengi, njengokulithenga eentolo lapho lithengiswa khona, ukUberegisa i-code ye-USSD, ama-app weselula nofana ama-website.

ESewula Afrika idatha libiza imali ehlukileko, kokuthoma kuya ngokuthi umuntu usebenzisa yiphi i-network ngombana sinama-network amanengi ahlukahlukeneko begodu idatha lakhona libiza imali engalinganiko nge-network ngayinye.

Idatha kufanele libize imali encani khulu lokha nalithengwa bentwana besikolo ngombana kanengi abanayo imali kodwana batlhoga ukufikelela ku-inthanethi ukufunda, nangabe idatha libiza khulu abentwana batlhoga ukufunda kuhle, nofana babuthelwe mathuba wokufunda nge-inthanethi.

Imihlobo emibili yedatha, lidatha yeselula nedatha ye-Wi-Fi.

Ukuphila ipilo ngaphandle kwedatha kudinga bonyana umuntu ahlele begodu asebenzise ezinye iindlela zokuthintana, kokuthoma, ungasebenzisa ukukhulumisana ubuso nobuso, ukufowuna namtjhana ukusebenzisa imidiya yesiko efana namaphephandaba, umrhatjho kanye nomabonwakude malungana neendaba nelwazi.

Idatha ibiza khulu eSewula Afrika ngebanga lokuhlanganisa kwezinto ezinengi, inarha inesakhiwo se-network esinganiselweko khulukhulu eendaweni zemakhaya okwenza bona ukwakha nokugcina ama-network kubize imali enengi khulu.

Idatha ngilonga ngendlela ezahlukahlukeneko, kokuthoma lokha nawungekho into engizoyisebenzisa namtjhana ezokudinga bonyana kusebenziseke idatha ngiyalicima. Kwesibili, nangisendaweni lapho kune-Wi-Fi khona ngisebenzisa yona i-Wi-Fi esendaweni leyo ngicima idatha elikumaliledinini wami. Kokugcina, kunama-app amanengi akhona kumaliledinini esingawasebenzisiko asidlela idatha ngakho-ke, ngenza isiqiniseko sokobana ama-app afana nalawo nawo ngiyawavala bonyana angalidla idatha lami.

Ikhamphani enedatha elibiza nconywana enarheni yeSewula Afrika ngenyanga yi-Telkom.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kudla idatha elinengi kunokuba seenkundleni zokuthintana.

Awa, ngiyala idatha aliyi ngokobana uthenge ngobunengi nofana uthenge ngobuncani, liya ngokobana i-network oyisebenzisako amadatha wabo abawathengisa bunjani.

Idatha lithengwa ngeendlela ezinengi, kokuthoma ungalithenga eentolo ezahlukahlukeneko ezilithengisako, kwesibili ungalithenga nakumaliledinini wakho ku-app wamabhanga, kwesithathu ungalithenga idatha kuma-website alithengisako ahlukahlukeneko.

Idatha lithatha isikhathi ehlukahlukeneko ngaphambi kobana liphelelwe sikhathi, liya ngokobanyana wena mnikazi walo uthenge idatha elihlala isikhathi esingangani ngombana idatha nawulithengako bayakubuza bonyana ufuna idatha elizokuhlala isikhathi esingangani, kungaba lilanga linye, malanga amabili, namfana amalanga amathathu, kanye iveke, namtjhana inyanga, kuya ngawe nawulithengako bonyana ufuna idatha elihlala isikhathi esingangani.

Iye, likhona ifilimu leSewula Afrika engilaziko elithandwa nangaphetjheya, ngileli elathumba unongorwana we-Oscar elibizwa ngokobana yiTsotsi.

Umlingisi oyikutani ubonwa njengomuntu odlala indima ekulu efilimini, iindatjana yoke izungeze yena begodu izenzo zakhe ziragele phambili indatjana. Umuntu oyikutani efilimini simbona nangokuthi abeliqhawe elinqoba iintjhijilo nofana isitha esikhulu esiphikisana naye.

Abanye abalingisi bagcina bahlotjaniswa nendima abayidlalako efilimini ngombana ukudlala kwabo kunamandla, kuyakhumbuleka nofana kuhlukile kangangokubana ababukeli babahlanganisa khulu nomlingisi loyo. Nangabe ifilimu leyo ingathandwa khulu, indima leyo ingadlula omunye umsebenzi womlingisi, okwenza abantu bahlale bamkhumbula njengomlingisi loyo.

Ngicabanga bona irhubhululo leli liliqiniso ngezinye iindlela ngombana amafilimu anganikela abantu imibono ehlukahlukeneko. Nangabe ifilimu itjengisa ubulelesi ngokunabileko namkha yenza bona kubonakale kuthabisa, ezinye iinlelesi zingabalingisela kodwana akusibo boke ababukeli ababukela amafilimu anjalo abazokwenza ubulelesi ngombana abantu benza iinqunto ngokuya ngamagugu wabo nendawo abavela kiyo.

Ngicabanga bonyana ukubukelwa kwamafilimu esikhathini samalanga la ku-inthanethi kuyabadima abanye abantu ithuba lokuwabukela ngombana akusiwo woke umuntu okwaziko ukuthenga idatha namtjhana ukubhadela i-Wi-Fi yangendlini. Ngakho-ke abantu abanengi abalitholi ithuba lokuwabukela amafilimu esikhathini samalanga la.

Mina ngithanda ukubukela amafilimu ku-inthanethi ngombana ku-inthanethi uthola amafilimu asanda kuphuma, akufani nalokha nawuwabukela kumabonwakude. Kumabonwakude esikhathini esinengi badlalisa amafilimu ekade aphuma.

Indlela engabizi kangako yokubukela amafilimu amalanga la, kukuthi lokha nawukhambele endaweni ephisana nge-inthanethi yasimahla namtjhana i-Wi-Fi uyisebenzise ukuwafaka kumaliledinini wakho, ukwazi ukuthi nawufika ekhaya, uziledlhile, uwabukele kuhle.

Ifilimi engeze ngalilibala ngileli elibizwa ngokuthi yi-The Pursuit of Happiness ngombana lingifundise isifundo esinamandla ngethemba nokungapheli ithemba. Ifilimi le ayilibaleki ngombana isekelo endabeni yamambala begodu ikhuthaza ababukeli bona bahlale baqinilele ngesikhathi sobudisi, bangakhohlwa amabhudango wabo begodu basebenze ngamandla bekube kulapho baphumelela khona.

Nami amafilimu ngiwathandela ukuthi ayalibazisa. Okwesibili, into engenza bonyana ngithande amafilimu kukobana amanye wabo aphana iimfundo ezahlukahlukeneko, esingazisebenzisa epilweni esiyiphilako.

Mina ngithanda imihlobohlobo yamafilimu kodwana amafilimi engiwathanda khulu ngilawo asekelwe eendabeni zamambala, okutjho bonyana ngithanda amafilimu akhuluma ngento eyenzaka kwamambala ephasinapha.

Abantu kwanje abasawabukeli khulu amafilimu kumabonwakude namtjhana ngomtjhini wamavidiyo ngombana amafilimi sebawabukela kibofunjathwako babo.

Umdlalo odume ukuyidlula yoke ephasinapha zombelele, mdlalo webholo yenyawo. Umdlalo lo udlalwa eenarheni ezinengi khulu ephasinapha.

Imidlalo ithandwa khulu ngombana iyathabisa, ayikalindeleki begodi kulula ukuyilandela. Abantu bayakuthanda ukubukela abadlali, baphalisane ngendlela engcono khulu, babona ikghono, ibelo kanye namaqhinga asebenzako.

Iye, ukubakhona kwabomaliledinini kuzokwenza bonyana singasayi ukubukela imidlalo eenkundleni ngombana ukuyokubukela imidlalo eenkundleni sekuyabiza amalanga la. Kokuthoma, kufanele umuntu abenemali yokungena begodu abenemali yokukhwela ukuya ekundleni leyo yeke-ke ukubukela kumaliledinini akubizi imali enengi khulu kuneyokubukela ekundleni.

Imali esiyisebenzisa ukuthenga idatha eSewula Afrika iphezulu khulu ngombana kwamanye amazwe basebenzisa imali ephasi khulu ukuthenga idatha kunanthi ngapha eSewula Afrika.

Idatha liqakatheke khulu ngombana esikhathini sanje izinto ezinengi sizenza kibomaliledinini abadinga idatha ukuze sikwazi ukwenza lezo zinto. Izinto ezifana nokubukela ibholo amafilimu ukufuna imisebenzi kanye nokhunye okunengi kudinga idatha.

Ukubukela amavidiyo kudla idatha elinengi ukudlula ukutlola imilayezo ngombana amavidiyo aneenthombe ezinengi netjhada elitlhogwa uku-download nofana ukurhatjha ngesikhathi sanje.

Zinengi izinto umuntu angazenza bonyana abulunge idatha lakhe ukuze lingapheli msinyana kokuthoma umuntu angenza isiqiniseko sokobana umaliledinini wakhe uyamcima nanyana ucima idatha lingasebenzi lokha nayingekho into ayenzako kumaliledinini wakhe. Kwesibili nakaseendaweni eziphisana nge-Wi-Fi angasebenzisa yona esikhundleni sokobana asebenzise idatha lakhe.

Lokha nakutholakala bona umuntu uphelelwe lidatha kufunjathwako wakhe izinto ezinengi akakghoni ukuzenza izinto ezifana nokuthumela imilayezo ukubukela amavidiyo nanyana ukungena ku-inthanethi akakghoni bonyana angazenza.

ESewula Afrika abantu bathenga idatha ngeendlela ezinengi begodu ezilula izinto ezifana nama-USSD kanye nokungena ku-inthanethi ngezinye zeendlela zokufaka idatha. Enye indlela esele igcwele khulu kulamalanga yindlela yokukuberegisa ikontraga okutjho bonyana imali yokuthenga idatha amakhamphani ayithatha qobe nyanga emalini yakho esebhanga.

ESewula Afrika idatha libiza imali ehlukahlukeneko kokuthoma kuya ngokuthi umuntu usebenzisa yiphi i-network ngombana sinama-network ahlukahlukeneko. Sine-network ye-Vodacom, i-MTN, i-Telkom i-Cell C kanye namanye amanengi asanda ukufika emalangeni la. Yeke-ke lokha nawuthenga idatha ngokuhlukahlukana kwama-network kuya ngokuthi ufuna idatha lesikhathi esingangani kukhona idatha le-iri lelanga le veke kanye nelenyanga.

Lokha idatha nalithengwa bentwana besikolo kufanele libize imali encani khulu ngombana abentwana besikolo abanayo imali enengi yokuthenga idatha. Kwesibili izinto ezinengi ezifunakalako esikolweni zidinga bonyana basebenzise abofunjathwako babo ukungena ku-inthanethi ukuze benze irhubhululo. Yeke-ke idatha nalibiza khulu abentwana abanengi angeke bakwazi ukungena ku-inthanethi ukutholisisa kuhle ngakho koke abakudingako.

Umhlobo wokuthoma wedatha ngilo osetjenziswa kufunjathwako nge-sim card. Kwesibili umhlobo yi-Wi-Fi osetjenziswa nge router ekhaya esikolweni nofana endaweni yomphakathi.

Ipilo ungayikghona ngaphandle kwedatha ngokuthi uzijayeze namkha uzifundise ukusebenzisa i-Wi-Fi yamahala ema-library nofana eendaweni ezifana nama-mall. Nanyana into ongayenza enye kukobana uthenge inqubuthi ezincani ezithengekako kwesibili uwabelane nedatha nabangani bakho nofana umndeni.

Idatha libiza khulu eSewula Afrika kunezinye inarha ngombana imakethe ye-network yabofunjathwako yincani begodu ayinamandla. Kwesibili iindleko zokusebenzisa umthangala sisekelo ziphezulu begodu iindlela zokulawula neze-license zingezelela iindleko ezingezelelweko kubahlinzeki.

Idatha ngilonga ngeendlela ezinengi kokuthoma lokha nangabe ufunjathwako wami angimsebenzisi ngenza isiqiniseko sokobana ngiyalicima. Kwesibili nangiseendaweni lezi eziphisana nge-Wi-Fi ngenza isiqiniseko sokobana ngisebenzisa idatha le Wi-Fi ngicime leli lami lakafunjathwako.

I-Rain ngiyo ikhamphani esikhathini sanje enedatha elibiza nconywana ngenyanga kunamanye amakhampani ikakhulukazi nangabe ufuna i-router yangendlini. Amanani wama-router wabo abiza imali ephasi khulu kunamanye amakhamphani.